Kuba ikhuselekile ibhasi kunetekisi ngoba kaloku itekisi yasoloko inesantya esiphezulu nabantu abayiqhubayo abanankathalo. Kanti ke yona ke ibhasi ihamba ngozinzo, ithi chu kakuhle futhi ke iyakwazi uyokubeka kungakhange kubikwe ngxelo imbi.

Ukuba yile inedekha enye ngoba kaloku le ineedekha ezimbini neweyithi yayo, nobunzima bayo bukhulu, ngoku inoba kungalula ukuba xa ijikayo yoyisakale isindwe.

Kule meko ndingathatha imali, ndingasebenzisa imali okanye ndicele omnye umntu endidla ngokhwela naye ukuba andiboleke imali okokuba ndikhwele ngalo mzuzu. Okanye ndithethe nomqhubi, kuba ndingumntu ohamba ngebhasi hayi ndiyacinga inoba uzawukusube sekendiqhelile naye. Ndiyawusele ndicela ukukhwela ze ndihlawule xa ndiphinde ndenza ngengawusa.

Ndingazama ukuqonda ukuba ndawuthi ukuze ndifumane ikhadi ndenze njani. Ukuba kunzima ndiqonde uba andinawukwazi na ukubhatala ngemali. Ngapha koko ndingasuke ndihlale ndenze elo khadi ndisuke ndibe leyithi emsebenzini.

Uba awungomntu ungxamayo akunangxaki mheza ungakhwela ibhasi. Ikhuseleke gqithi ibhasi, ikhuseleke kakhulu. And ke ivulekile ibhasi zikhona iindawo, ayixinenanga ayifani neteksi nibe nicukene endaweni enye.

Ndingakhathazeka ngoba kaloku njengamntu oqhele ibhasi akunoba lula yokuba ndihambe ndiyokhwela esinye isithuthi. Kodwa ke ndingafane ndincamele ke kuloliwe okanye ndifane ndiye kuloo tekisi kuba kunyanzelekile ndihambile futhi ingazulenza ixesha ibhasi leyo.

Ndingancama ndizincame ndihambe ndiyokukhangela itekisi yona nto izawukhawuleza iyondibeka emsebenzini nangona nje kungazuba mandi ngoba kaloku ndiqhele ibhasi.

Ndingakhalezisa ndihambe ndiyothetha itekisi yona nto izawukhawuleza iyondibeka emsebenzini nangona nje ndiyawube ndinxunguphele kuba ndingumntu oqhele ibhasi. Ngoku ibhasi ayifumaneki namhlanje kubonakala ngathi ayizufika ngexesha ndingabe ndibambisa ngeteksi leyo.

Ndingakhawuleza ndithathe, ndingacela ukukhawulezisa ndithulwe apho ebhasini. Ndikhawulezise ndiqonde izithuthi eziya ngakweli cala ndiya ngakulo zifumaneka phi na ze ndikhwele kuyo ndikhawuleze ndihambe ndileqise emsebenzini.

Ndingakhathazeka kakhulu, ndingakhathazeka kakhulu xa ndinozibona ndikule meko ngoba kaloku, okokuqala, iza kube indiphoxile njengamntu oqhele ukuyikhwela. Ngoku xa iza kutshintsha ivele seyihamba ngaphayana andiyazi, ndingakhathazeka.

Ibaluleke kakhulu ukuba ibhasi ilibambe ixesha ikwazi uba nasemisebenzini siyofika kwangexesha, yonke into yethu siyenze ngexesha.

Kubalulekile ikwazi wonke umntu ahambe azokwazi uyofika kulaa ndawo abhatalele ukuya kwangexesha. Ngoku ke xa izawungaphumi ngexesha abantu bayawuleyitha.

Bachaphazeleka kakubi gqithi ngoba kaloku loo nto ithetha ukuba ngoku kofuneka banyuse umyinge bebewugcina for ukukhwela wenyanga, yonke into yabo loo nto ithetha uba bawukhupha imali eninzi ngoku kunakuqala.

Baqonde ngezimvo zabakhweli kuqala. Bayibona izabachaphazela njani abakhweli le nto? Z ke ngoku benze ngokubona kwabo ukuba ingalungela kanjani le nto abakhweli. Eyona nto ibalulekileyo apha ngabakhweli.

Yho, ndasokola kakhulu ngoba kaloku kwafuneka ngoku ndisebenzise imali kuba ndiqhele ukusebenzisa amakhadi ngoku kunyanzelekisa uba mandisebenzise imali. Futhi ke ngoku funeke nditshintshe istophu ndimane ndiyokhwelela ngaphaya iitekisi zona nto ndingaziqhelanga. Nololiwe ngapha ebendisokolisa bendingawuqhelanga umzila wayo uba uhamba njani kodwa ngoku iibhasi zikhoyo yonke into ibuyele ke ngoku esimeni.

Emsebenzini abafiki ngethuba abanye abafiki kwa ukufika, abanye baphela sebegxothiwe kulo misebenzi. So lilonke ndifuna ukuthi bachaphazeleka kakubi okanye kabuhlungu ngoba kaloku baphulukana nokuninji ngenxa yabaqhubi beebhasi.